Ubuhlungu engabubona ngihamba ibanga elide ngiya eThekwini, ingane eyayihamba nomzali wayo, ingane esikhulile, hlambe yayi la ko-eleven years kwimnyaka. Yasaba ukusho ukuthi ifuna ukukaka, yavele yazikakela, kwanephunga elinukayo elibi, wonke umuntu wayese-complaine-a, yavele yama ibhasi, mayima kwa-check-wa, kwatholakala ukuthi ingane izikakele ngoba isaba ukusho ukuthi icela ukuthi u-driver eme, yasaba nokutshela umawayo. Hhayi bathetha, bathetha abantu ebhasini loku okwangizwisa ubuhlungu ngoba isithunzi sengane sehla kakhulu, kanti nomama kwase kubhlungu ngoba manje babe-complaine-a abantu ebhasini.

Ngizothatha uhambo olude ngebhasi. Ukudla engizokuphatha, ngizophatha isinkwa, ngiphathe inyama ethosiwe, ngoba inyama ethosiwe ayisheshi ukonakala, ngiphathe ijusi eningi, bese ngiphatha namanzi asesigubhini esingu-two litre, ukuze ngizokwazi ukuthi noma sengonyiwe ngiphuze ngalokhu ngihlupha ngicele u-driver, ngiphathe nobhanana ngenzele ukuthi ngingaphiswa ukuchama njalo.

Kulesi simo kusuke kungasekho ukukhetha, kuzongiphoqa nje ukuthi ngime ngezinyawo, kuze kube khona odilikayo mangabe kukhona ozosala endleleni, ngikwazi ukuhlala phansi. Ngoba ngizoma isikhathi eside, ngingakutholi into yokugibela, ngiphinde futhi ngifike late nasemsebenzini, ngcono ngime.

Imibuzo engingathanda ukuyibuza ukuthi njengoba bekhala ngokuthi u-petrol-i unyukile, ingakho nabo benyusa imali. Engafisa ukukubuza, umbuzo nje owodwa, ukuthi njengoba kunyuke imali yokukhokha etekisini mangabe sewehla u-petrol ngoba u-petrol uyehla, uyenyuka, nathi izokwehla yini imali?

Ukudla engithanda ukukpakisha uma ngabe ngizohamba ibanga elide, izithelo, inyama ethosiwe, isinkwa, kanye nesiphuzo, ijusi, bese kuba ezithelweni ngingawukhohlwa ubhanana ngoba ubhanana uyasiza ukuthi ungaloku uphiswa ukuchama.

Uhambo engasoze ngalukhohlwa imhla sihambile kunenkonzo enkulu esontweni lethu, sasikade sisuka Kwanongoma, siya eThekwini. Kwakumnandi kakhulu, sihamba sicula, sasikade sisuke ngey'khathi zantambama, sizofika ey'ntatha le eThekwini, ngoba inkonzo kwakuyinkonzo enkulu le ebizwa ngokuthi i-picnic. Kwaba mnandi kakhulu, sasihamba nabantu esisonta nabo.

Umthelela wokuminyana kwezimoto ekuseni nantambama, ingoba ekuseni abantu abaningi basuke beya emsebenzini, kanti ney'ngane zesikole lezi ey'gibela iy'moto, nazo kusuke kuyiy'moto ey'ningi futhi ney'kole ziningi angithi zahlukahlukene, nabantu abaya emsebenzini baya emsebenzini eyahlukahlukene. Yingakho-ke loko, loko kwenza ukuthi kugcina kuba nesiminyaminya.

Into engenziwa inhlangano yamatekisi ukunciphisa inxabano ezifana nezimpi zamatekisi, ukuthi kumele abantu abanamathekisi bevunyelwe ukuthi besebenze ngokulingana, kuhlukaniswe iy'ndlela zokusebenza, wonke umuntu onethekisi okuncono engasebenzi amatekisi wonke ngesikhathi esisodwa. Kube nesikhathi sokuthi namhlanje kusebenza bani? Kusasa kusebenza bani? Kube nendlela nje yokuthi amatekisi eshintshane. Ngoba into eyenza ukuthi kugcine kunezinxabano, kusuke kuwumona wokuthi mhlawumbe le tekisi isebenza kakhulu kunale eyami, kugcine kube ney'nxabano-ke. Kufuneka kube nendlela yokuthi kusebenzwe wonke umuntu ngendlela efanayo.

Isiteleka samathekisi singabambeka ngokuthi kuhlezi kunemihlangano yosomatekisi ebizwe iy'nhlangano zamatekisi, kukhulunywe bekhulume zonke iy'khalo zabo, bese kuqhamuka nesixazululo. Ngaleyo ndlela kuzokwenzeka ukuthi kungabi ney'teleka.

Ngingaqiniseka ukuthi mangabe abantu bezogibela, bama olayini kube khona umuntu ozogada ukuthi akekho ozokwenza omunye ukuze kuzohamba yonke into kahle ngendlela, kungagcini kudududulwana. Bese ngiyaqiniseka ukuthi izinto lezi zokugibela zi-right, ziphephile futhi akungcolile ku-clean phakathi.